Swilo leswi tibangi ti swi tekelaka a nhlokweni loko va endla xiboho xo xo xa mpimo wa xikweleti va lava leswaku u va na pay slip, pay slip leswi hi swi vulaka papila ro vonisa muholo wa wena va lava u ri na xitatimende xa le bangini lexi xi vonisaka leswaku mali ya wena yi nghenela a bangini na leswaku yi nghena hi siku rini na ku i mali muni.

Swivutiso leswi ndzi nga swi ndzi nga swi vutisaka mutsundzuxi ndzi nga n'wi vutisa leswaku loko ndzi teka khadi leri ra xikweleti loko ndzo teka mali yo ringana five thousand hi n'hweti ndzi ta hakela mali muni ti-interest leti ni nga ta ti hakela ti va ti ri mali muni kumbe ntswalo lowu ni nga ta wu hakela henhle ka mali leyi ni nga ta va ni yi tekile yi va yi ri mali muni.

nga endlaka leswaku ndzi kota ku lawula matirhiselo ya mali ya mina i swilo leswi ndzi swi hakelaka n'hweti na n'hweti xo sungula ndzi ta languta leswaku i yini lexi ni xi hakelaka ni kota ku tirhisa khadi ra mina ra xikweleti hi ndlela ya kahle ndzi nga ri tirhisi ku hindza mpimo ni dlina ni nga ha koti ku ri hakela.

Ndzi nga vula leswaku i ku tsandzeka ku tikhoma loko se u vona swilo u lava ku swi teka hi nkarhi wa hi nkarhi wun'we u nga hleketeleli vumundzuku bya wena.

hi ku ya hi mina a ni na vutivi byo enta hi timhaka ta forex hikuva a ndzi se tshama ndzi xava kambe ndzi nga vula leswaku ku xaviselana forex hi loko u u u u xava hi lero u xava u xava ti-shares, ti-share ti-shares ta wena ka tikhampani tin'wani and then loko u ti xava then u tlhela u ti xavisa u kota ku kuma mali ya le henhla so leswi swi vula ku ri loko ti-shares ti ya a henhla wena wa xavisa loko ti ya a hansi wa xava so u xava hi nxavo wa le hansi and then u xavisa hi nxavo wa le henhla u kota ku ri u u kota ku ku kuma interest or mali ya le henhla ku hindza leyi u nga xava hi yona.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku rhandi ya hina one rhandi ya hina la a South Africa yi ringana na one hundred and forty forty shilling ya Tanzania so leswi swi swi ta kota ku ri swi n'wi pfuna a ti hlanganisela yena ku ri loko a khome rhandi ya la South Africa and then yi ringana na one hundred and forty shillings ya le Tanzania.

Yi va khumba hi tindlela ta xiyimo xa le henhla hikuva loko va karhi va jikajika na mambe leswi swi vula leswaku mali ya vona yi va yi karhi yi tirha swinene leswi vulaku a hi nge mina ni suka la South Africa ni ya etikweni ra America loko ndzi fika kona leswi swi vula ku ri mali leyi ndzi nga suka na yona laha a South Africa yi ta va yitsongo swinene loko ndzi kuma ku currency ya vona yi ye yi ye henhla.

eku pfuleni ka akhawunti ya bangi u fanekele u va u ri na proof ya adirese ya la u tshamaka kona xikan'we na buku ya wena ya vutitivisi leyi ku nga ID book or ID smart card ya wena.

Ku ya hi mina ndzisani ya mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a pfuli bank ya Tymebank xivangelo xa ku ndzi n'wi tsundzuxa hi yona hikuva mintsengo ya yona yi le hansi leyi va yi tirhisaka yi na mintsengo ye le hansi swinene ya fikeleleka mintsengo ya vona naswona u kota ku deposit-a mali eka ti-Pick n Pay a ku na swiboho swo ya ka ti-ATM loko u lava ku ka michini yo humesa mali loko u lava ku humesa mali kumbe ku u nga humesa ka ka michini yin'wani na yin'wani yi nga ku charge nchumu kambe loko u lava ku yi ku ku yi ku yi nghenisa mali u nga yi u nga yi rhumela eka Pick n Pay yin'wani na yin'wani.

Xo sungula xivutiso ndzi ta n'wi vutisa hi mitsengo leyi va yi chajaka loko munhu a a a nghenisa mali a bangini and then na mitsengo leyi va yi chajaka loko u humesa mali a bangini na leswaku hi n'hweti u hakela mali yo fika kwini.

Vutivi bya mina check akhawunti i akhawunti leyi tirhisiwaka ku hakela swilo hi yona ku holela a ka yona kasi eka akhawunti le ya ku veka mali eka yona i akhawunti leyi u nga kota ku veka mali ka yona and then u yi vekela for nkarhi wo karhi na ku yi kota ku va na na mitswalo.

Leswi ndzi nga swi vutisaka i ku lava ku tiva leswaku loko ndzi humesa mali yo karhi a ka akhawunti ni ta vitaniwa mali yo tanihi kwini loko ni hoxa mali yo karhi ka akhawunti ni ta vitaniwa mali yo tanihi kwini na loko ni lava ku ta tshika ni hlayise mali ya mina ka akhawunti ene ntswalo wa mina wu ta va wu ri mali yo ringana mali muni.

Ku pfuna tibangi leswaku va kota ku tiva ku ri vanhu munhu loyi va tirhisanaka na yena i munhu loyi a tshamaka ka ndhawu yini and then matsalwa lama tirhisiwaka loko va pfula akhawunti valava matsalwa yo fana na akhawunti ya residence nambara ya yindlu ya la u tshamaka kona and then vito ra ndhawu leyi u tshamaka ka yona and then doroba ra wena na khodi ya poso.

Leswi a swi ta ndzi endla ndzi nga khomeki kahle a moyeni kambe ndzi ta twisisa leswaku na vona va va va va ri ku tirheni ka ntirho wa vona so leswi hi swona futhi swi nga ndzi endlaka leswaku ndzi kota ku ri ndzi moya wa mina wu tshamiseka and then lexi ndzi nga xi vutisaka a ka mupfuni ndzi nga n'wu vutisa leswaku adirese leyi ndzi fanelaka ndzi ta na yona i ya muhlovo mani ku ri va kota ku ni pfuna.

Nge swi koti ku ri ndzi va pfuna vumbhoni bya adirese ya mina hikuva va nge koti ku va va pfula akhawunti hi yona lexi ndzi nga va tsundzuxaka swona ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va yi a ndhuneni and then va ya kota ku kombela adirese va va va va va va fakela na xitempe leswaku va ta kota ku pfula akhawunti hi yona.

swivangelo swi hlayile leswi endlaka leswaku vanhu va pfula tiakhawunti ta le tibangini xo sungula i ku holela a ka yona akhawunti xa vumbirhi hiloko munhu a ri na bindzu laha mali yi nghenelaka a ka akhawunti ya yena xa vunharhu i ku va munhu a endla vuvekisi bya mali a ka akhawunti ya yena ya le bangini.

yo antswa ya ku veka mali i ku yi veka a bangini hikuva ematirasini a wu a wu tiyisisekangi leswaku u nga ha yi kuma mali ya wena yindlu yi nga ha no tshwa u nga ha yi kumi mali ya wena ku nga ha no nghena vayivi va fika va yiva va teka na mali ya wena u nga ha yi kumanga kasi a bangini yi ta va yi hlayisekile.

Va nga va va swi endlela leswaku va nga vi na ti-charge ta ku tala eka tibanga ta vona.

Ku ya hi vutivi bya mina loko ndzi ta va ndzi pfula akhawunti a ka bangi ya ABSA ndzi fike ndzi va vutisa leswaku hi yini bangi akhawunti leyi ni nga yi pfulaka yi nga na yi nga kahle va ndzi hlamusela leswaku i akhawunti ya vona hikuva yi na ti-benefit ti-benefit leti nga ku pfunaka leswaku u kota ku saver mali u kota ku kuma na ti-cash back.

Ndzi ehleketa ku ri leswi hi swona swi pfunaka leswaku hi hi va na ti-interest leswi vulaku vitaniwaka ku i ti-interest ka tiakhawunti ta hina to seyivha timali so hi ku hakelela mihakelo ya tibangi ta hina i makhadi ma hina ma ti ma swikweleti leswi vula ku ri mali liya a ku heteleleni yi tlhela yi va ti-interest va ntswalo ka mali leyi vekaka loko hi saver no hakelela swilaveko swa tibanga.

Ina wa ha hakela i loko u nga ri pfalanga khadi ra wena ku nga va u ri tirhisa kumbe u nga ri tirhisi loko ra ha ri active leswi vula ku ri wa ri hakelela hi ntswalo n'hweti na n'hweti hambi u nga ha ri tirhisi.

Mali ya lembe na lembe a yi tlheriseriwi tanihileswi ku nga mali leyi hakelelaka swilaveko swa bangi a yi tlheriseriwi mali yeleyo. Mali leyi i mali leyi u yi hakelaka bangi ku va u karhi u tirhisa khadi ra vona ra xikweleti.

Ina ku kona ku hambana eka makhadi ya xikweleti eka makhadi ya xikweleti ku na khadi leri u nga ri tirhisaka ku xava timpahla ha rona ari na mihakelo ya rona. Ku va na khadi leri u ri tirhisaka leswaku ri va na mali leyi u yi kumaka ra bangi so ku na ku hambana.

Ndzi ehleketa leswaku ku nga va ku ri khadi ra xikweleti leri u tirhisaka mali ya kona n'hweti na n'hweti hi rona ri nga na mimpfuno. Mimpfuno ya kona i ku ri ri nga kota ku ku pfuna loko u ri hava mali yo yi tirhisa hi nkarhi walowo se u nga kota ku tirhisa rona khadi ra xikweleti ku hakelela swilaveko swa wena.

Leswi ni faneleke ku swi languta loko ndzi nga se hlawula khadi ra xikweleti i ku i ku langutisa ku ri mitswalo leyi ni nga ta yi hakela i mali muni ehenhla ka mali leyi ndzi nga ta va ndzi yi tirhisile hi wona nkoka wo wo languta ku sungula ku ri i yini lexi ni nga xi langutaka loko ndzi lava ku teka khadi ra xikweleti.

Hi ku ya hi vutivi bya mina makhadi ya xikweleti u nga ma tirhisa ku hakela ka vhengele rihi na rihi ku nga va ku ri vhengele ra petiroli garage yo chela petiroli ku nga va ku ri vhengele ro rero xava grocer ku nga va ku ri vhengele ro xava mpahla hambi ku ri mavhengele yo fana na ti-restaurant laha ku dyiwaka kona.

Lexi lawulaka leswaku u hakela mali muni swi ya hi ku ri wena u tirhise mali muni ka rona khadi ra wena se u hakela ku ya hi leswi u nga u nga ri tirhisa xiswona.

Loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti ku fika laha vito ra wena va ri thyakisaka leswi vulaka ku ri ku blacklist-iwa va ku blacklist na mintswalo ya kona yi ya ehenhla u hakela mali yo hundza mali leyi a wu fanele u yi hakela hikuva u tshikile u nga ha koti ku ri hakela and then bangi yi ta ku fowunela va kota ku endla ti-arrangement ti-arrangement kumbe mpfumelelano na wena leswaku u kota ku hakela mali hi yitsongoyitsongo yi ze yi kota ku ri yi vuyela matshan'wini wa yona.

Matsalwa lawa u faneleke ku va na wona loko u lava ku teka khadi ra xikweleti i payslip ya wena yo huma entirhweni yo vonisa leswaku u hola mali muni naswona u hola hi siku rini a n'hwetini na ku mali ya wena yi nghenelela ka bangi yini u fane u va na bank statement xitatimende lexi vonisaka muholo wa wena na ku wo nghena hi siku rini xa banga na adirese ya wena proof ya adirese ya laha u tshamaka kona.

Eish munghana wa tiva ndzi twile eka xiyanimoya va vulavula hi mhaka ya khadi ra xikweleti leri ni nga ri kumaka tanihi mutirhelamfumo. Ndzi ehleketa leswaku ndza ri lava khadi leri hikuva ri nga kota ku ndzi pfuna ka swilo swo tala nkarhi wun'wani a xikarhi ka n'hweti ndzi kumeka ndzi nga ri na mali ni ni nga kota ku ri ndzi ri tirhisa ka minchumu yo fana na swakudya loko yo tshika heleriwile kumbe swilo swa ku hlamba kumbe hambi ku ri petrol ni nga kota ku ri ni ya ni chela petiroli mafurha ya ya ya movha hi yona so a ndzi swi tivi munghana ku ri ndzi nga ri teka kumbe njhani mara ndzi hleketa ku ri teka hikuva ndzi vona onge ri ta ndzi pfuna swinene.

Switirhisiwa swa tlula mpimo ka mali i i mali leyi u nga kotaka ku ri u yi tirhisa loko se u hundzeli lmit-i ya mali leyi u nga pfumeleriwa ku ri u u tirhisa yona. Leswi vulaka ku ri a hi nge nyikiweke credit limit ya five thousand ende ndza kota leswaku ndzi nga hundza ka five thousand ni ya fika ka six thousand hi mhaka ya ku ri ni nyikiwile xi xi tlula mpimo a ka mali leyi ni nga na yona kumbe leyi ni nga pfumeleriwangi ku tirhisa yona.

Ndzi ehleketa leswaku mali ya khomixini leyi u yi hakelaka loko u xava nhundzu ka matiko mambe hi leyi vitaniwaka leswaku i tax kumbe duty. Leyi i mali leyi u yi hakelaka hakanyingi because u suka u xava swilo a tikweni ra le handle ku nga ri ra laha a South Africa.

Xo sungula lexi ni nga va xona ndzi nga va byela leswaku munghana wa mina u ndzi byerile hi mhaka ya overdraft xana overdraft i yini naswona yi tirha hi ndlela ya njhani nkoka wa overdraft u le kwini ku ri ni va na yona.

Kokwani ma swi vona hi mi pfulela akhawunti ka siku ra namuntlha so loko hi mu pfulela akhawunti ku na mali yo karhi leyi mi fanelaku mi yi hoxa ka ka khadi ra n'wina leswaku khadi ra n'wina ri kota ku tirha loko mi ta humesa mali mali a yi nge humi hinkwayo ka yona hikuva a ma hakela for ma hakela ku va mi karhi mi tirhisa akhawunti ya n'wina so hi mi charger mali yintsongo njhe leyi mi hakelaka banga ku ri yi kota ku mi khomela mali ya n'wina na ku mi hlayisela mali ya n'wina ka .

Nkoka wa munhu a ti pfulela akhawunti ka bank-i leyi a yi tsakelaka i ku va yena a rhandza leswaku u rhandza bank yini na ku hikokwalaho ka yini a rhandza bank yaleyo van'wani hi rhandza ku va matirhelo ya bank van'wani hi rhandza timali leti hi ti hakelaka ta le hansi kasi van'wani hi rhandza service leyi hi yi kumaka ka tibanga to toleto.

Endzhaku ko pfula akhawunti ya wena abangini tindlela to kambisisa akhawunti ya wena i ku nghena ka a ka app ya wena u cheka leswaku yi tirha hi ndlela ya kahle na leswaku swilo hinkwaswo swi famba kahle ku hava lexi xi nga tshamisekangiku ka yona a ka app ya wena.

Munhu wo ka a nga lavi ku pfula akhawunti ya le bank-e ni nga n'wi tsundzuxa leswaku swi ni nkoka ku va na akhawunti ya le bank hikuva loko o tshika a lave mali hi xitshuketani a nga ri na yona munhu wa swi kota ku ri a nga n'wi rhumela yona ka akhawunti ya yena yale bank swa olova hi ndlela yaleyo ku ri munhu a ku rhumela mali a ri kule na wena a nga ri kona kusuhani na wena.

Swiletelo leswi munhu a fanelaka ku swi landzelela loko a pfula akhawunti ya le bank i ku va a khome papila ra yena ra vutitivisi bya adirese ya la a tshamaka kona xikan'we ni buku ya yena ya vutitivisi identity document.

Munghana swi fanerile leswaku akhawunti loko u nga ha lavi ku yi tirhisa u yi pfala hikokwalaho ka ku va ku va va tshama va ri ku ku chajeni ka mali yo karhi leyi u fanelaka u yi hakela for ti-service ta banga ene leswi swi onha vito ra wena loko u nga yi hakeli mali leyi swa fanela leswaku u va byela leswaku a wa ha lavi ku yi tirhisa va yi pfala leswaku va nga ha ku kokeli mali kumbe ku ku koxa mali eka akhawunti ya wena leyi u nga yi tirhiseki hikuva swi nga ku onhela vito ra wena sweswo.

Hikuva nkarhi lowu a mi pfumelelane hi wona a wu nga se fika so loko nkarhi wu nga si fika va fanekele va ku charger hikuva u humese mali nkarhi wu nga si fika na vona swa va tikela futhi na vona va chajiwa hi mhaka ya ku ri va humesa mali handle ka nkarhi lowu a mi pfumelelane hi wona.

Ndzi ehleketa leswaku swi olovile ku va mali yi kokeka handle ka ku ri wena u ya yi hoxa hi wexe hikuva nkarhi wun'wani u hava nkarhi wa ku ya u ya fola tilayeni u hoxa mali kasi swa olova loko mali yi kokiwa a akhawuntini ya wena yi nghena ka fixed akhawunti ya wena.

Ndzi ehleketa leswaku magoza lama u nga ma tekaka i ku vhakachela branch ya le kusuhani na wena ya la ya bank leyi u yi tirhisaka leswaku u va kombela leswaku va ku pfalela yona kumbe u nga va u nga tihlanganisa na bangi ya wena hi riqingho u va vutisa na ku va kombela leswaku va pfalela akhawunti ya wena.

Ndzi ehleketa leswaku vanhu va hlayisa mali yo karhi hikokwalaho ka ku va lava ku ri mali leyi yi kota ku va pfuna kumbe va na swikongomelo swo karhi ku nga va maybe maybe munhu u lava ku aka u veka mali ya yena hi katsongokatsongo a swi tiva ku ri loko ku fika nkarhi wo karhi ni ta yi humesa yi kota ku ndzi pfuna eka swilaveko swa mina swo aka.

Mali leyi nga tekiwiki hi nkarhi ni nkarhi yi ni ntswalo swi ya hikuva wena u ta nghenisa mali muni loko wo nghenisa mali yo ringana five thousand ka akhawunti ya wena u ta kuma interest leyi yi ringanaka na ti-percent ta seven so hi ndlela yaleyo u ta kuma ku va na ntswalo eka mali leyi u nga ta yi faka eka akhawunti ya wena leswi vula ku ri mali ya wena yi ta va yi karhi yi kula n'hweti ni n'hweti.

Ku vulavula ntiyiso a swi ndzi khomi kahle hikuva ku veka ka mina mali ndzi ndzi langutele leswaku ndzi ta yi kuma yi helerile kumbe futhi yi ri na ntswalo hikuva ndzi yi vekele ku ri yi tswala a a banga.

Mbuyelo wo pfula akhawunti ya banga i ku ri loko u ri na akhawunti ya wena ya banga mali hinkwayo leyi fanelaka yi ya ka bindzu ra wena yi ta nghena ka akhawunti yona yaleyo leswi vula ku ri yi nge hlangani na akhawunti ya wena ya personal leyi u yi tirhisaka for swilo swa wena ntsena kambe swi na nkoka leswaku u va na akhawunti ya wena ya bindzu laha mali ya wena yi nga ta nghenela kona u swi tiva ku ri leyi i mali ya bindzu.